Dijo tse ke di ratang tse monatenate ho nna ke bohobe ka dinawa tse brown-o tse nang le masapo a kgomo. Ha fela dijo tse monate tseno. Ke tseba ho di pheha empa dijo di monate, ha e se wena a di phehileng, o di phehetswe, o se o fitlha feela ho so thwa dijo ke tseo e ja bohobe ka dinawa tse brown le masapo a nama ya kgomo ha monate. Ha fela dijo tse monate tse ke tsona dijo tse ke di ratang, tse ke di thabelang. Ebile ke rata ha ke di phehetswe ke motho e mong.

Ha ngwana a qeta ha ngwana, a qeta ho hlaha, wa nkuwa ngwana o iswa mabitleng a motseng o tlo tsebiswa bo nkgono le bo ntatemoholo. Ke tsela ya hore a amohelwe motseng jwalo ka e mong wa leloko la lelapa leo.